Into endinomcebisa yona kukuba eso sisigqibo esihle, okokuqala, kuba elo khadi liza kumvulela kwiindawo ezininzi ezifana naxa efuna ukuthenga imoto. Kuzothengwa, kuzotshekishwa izinto ezinje nge-credit history kwaye naxa efuna ukuthenga indlu kuzotshekishwe izinto ezifana ne-credit history. Okwesibini, ndingamcebisa ukuba imali angayidlabhazi kwaye isikweleti asibhatale ngale mini kuvunyelwane ngayo kuba ukuba uyayibhatyaza uza kuba sezikweletini kwaye akazuthembeka kwiikhampani ezinintsi anothi afune uncedo kuzo ukuthenga imoto okanye ngokufuna imali.

Ukuba ndifuna ukufaka isicelo sekhadi letyala kodwa ibhanki ingasavumi ngenxa yokuba inqanaba lam letyala lisezantsi kakhulu, ndingaziva ndidangalele kwaye ndothukile. Kunzima ukuba xa uzama ukuphucula imeko yakho yezimali kwaye umhlaba uhlangabezana nomqwebo onjalo kuba ikhadi letyala linokunceda kakhulu ekulawuleni imali kunye nokwakha imbali yezimali. Ndingavuya ukuba ndifumane isizathu esicacileyo sokuba inqanaba lam letyala liphantsi ukuze ndikwazi ukuqonda apho ndingaphucula khona kwaye ndikhuthaze ukwenza utshintsho olulungileyo kwimali yam. Nangona kunjalo ndingaziva ndinomdla wokufunda ngakumbi ngendlela zokuphucula inqanaba lam letyala ukuze ndikwazi kwakhona ukufaka isicelo kwixa elizayo.

Kuya kufuneka ube nomqulu wokuzazisa osebenzayo, njengemvume yokhuseleko okanye ipasipoti, kuba ibhanki iyakufuna ukuqinisekisa ubuwena bakho. Okwesibini, kufuneka ube nesiqinisekiso sendawo ohlala kuyo, esingayirhafu yombane, irhafu yamanzi okanye isivumelwano sokuqesha esinemihla engaphantsi kweenyanga ezintathu. Kwakhona ezinye iibhanki zifuna ukuba uze nesiqinisekiso somsebenzi okanye ingeniso yakho, ngakumbi ukuba ufuna ukuvula iakhawunti yeshishini.

Okokuqala, ikhadi ledebhithi linika abantu ithuba lokulawula izinto ngokuthe ngqo kwiakhawunti yabo yebhanki ngaphandle kokusebenzisa imali esesandleni, nto ethetha umngcipheko wokulahleka okanye ukweba imali. Okwesibini, ikhadi ledebhithi lisetyenziswa njengendlela ekhuselekileyo nekhawulezayo yokwenza intengiselwano kwiivenkile, kwi-intanethi okanye nangasemotweni. Kwakhona ikhadi ledebhithi linceda abantu ukuba balawule ukuchitha imali yabo kuba intlawulo yenziwa kuphela xa kukho imali kwiakhawunti yakho. Ngoko akuyi kubakho mboleko okanye ukwehla kwemali engaphezulu kwelindelekileyo.